Sefofane se boloka nako haholo ha o nka leeto le lelelele, mme ke seo sa ho boloka nako se bolela hore nako ho bolela hore nako e tlo ba ngata ya ho etsa tse ding tsa dintho. Ha o fokoditse ho yena ya leeto e nngwe hape ke hore sefofane se majabajaba mme o kgona ho dula nako e seng telele ho fihlella mmele wa hao o e ba bohloko ho fapana le seka sefe ka beseng, mme ka sefofane o kgona ho fumantshwa service kapa tsona dithuso tsa batho ba tlang ho lona ba le botsa le hloka eng kapa le hloke eng mme ba le fumantsha o sa hlokahale le hore o eme setulong o toetse hona fatsheng moo.